Ku va vakhegula va tshama eka ndhawu yo hlayisela na ku va va nga tshami na kumbe handle ka ku va va tshama na vana va vona i mhaka yo ka yi nga ri kahle hikuva mutswari wun'wana na wun'wana loko a bebula n'wana a n'wi kurisa u langutele leswinene eka n'wana luya u langutele leswaku mundzuku ka siku n'wana luya a va a kota ku n'wi pfuna. Loko vakhegula va tshamisiwa endhawini ya vuhlayisi van'wana va va na ntshikelelo ya miehleketo hikuva va va va kha va hleketa makaya ma vona kumbe va va va kha va hleketa vana va vona leswaku va njhani leswi swi endlaka leswaku mavabyi ma vona ma va ma sungula ku ya ehenhla swinene.

Mina ndzi nga ku kokwani Mashele a va yi endhawini ya vuhlayiselo hikokwalaho ka ku se va kurile va na eighty-nine wa malembe hi vukhale naswona vana va vona na vona va nge he koti ku va tlhogomela hikuva va tekile van'wani va tekiwile leswi swi endlaka leswaku va nga kumi nkarhi wa ku va va tlhogomela kokwani Mashele.

Nkoka wa ku va na muhlayisi loko u dyuharile i ku va munhu loyi a ku hlayisaka i ku va u u u tshama u hanyile kahle emirini hikuva ku ta va ku ri na munhu loyi a nga ta va a kha ku nyiketa swakudya a vona ku ri u tlela wu hlambile a vona ku u teka maphilisi loko ku munhu wa maphilisi hikuva vakhegula vo tala i vanhu lava tekaka maphilisi so munhu loyi a nga ta va a kha a ku hlayisa a kota ku vona ku ri maphilisi u teka hi nkarhi nakona u teka lama faneleke sweswo swi endla na ku ri u nga vi na ntshikelelo wa miehleketo hikuva ku va ku ri na munhu loyi a va ka a kha a ri ku ku hlayiseni.

Ku kala munhu wo ku hlayisa loko u kulini i mhaka yo ka yi nga ri kahle swinene. Mina ndzi nga ku eka manana ndzi nga pfumela kumbe ndzi nga vula leswaku kokwani va fanele ku ya evuhlayiselweni hikuva evuhlayiselweni ku na ku na vaongori lava va nga dyondzela ntirho wo fana na wo hlayisa vadyuhari leswi vulaka leswaku kokwana va nga hlayiseka evuhlayisweni hikuva ku ta va ku ri na vanhu lava nga ta va vona ku va hlamba va dya nakona va teka tiphilisi kumbe mimirhi hi nkarhi leyi hi nkarhi lowu faneleke kumbe hi ndlela leyi faneleke se vuhlayiselweni hi kona kokwana va nga ta kota ku pfuneka kona kumbe ku hlayiseka kona.

Vukorhokeri lebyi katsaka nhlayiso lowu nge le makaya i ku va vadyuhari va kota ku va va pfuneka hi swakudya hikuva vo tala va ha koti na ku tiswekela mikorhokerhi leyi nga le kaya yi katsa na ku va va kuma swakudya swa mahala.

Nhlayiso wa le kaya i ku va u hlayisiwa hi vanhu lava u va tivaka leswi vulaka leswaku u hlayisiwa kumbexani hi vana va wena kumbe tindzisana ta wena. Laha va vonaka leswaku va ku nyiketa swakudya va ku nyiketa na tiphilisi hi nkarhi hambiswiritano a kaya va nga ta ku tlhogomela nkarhi wun'wana na wun'wana kumbe va nga ta ku hlayisa nkarhi wun'wana na wun'wana se leswi vulaka ku laha ku tshamaka vadyuhari hi laha va nga ta kota ku vona xa vusiku ni nhlekani na wena. Laha va nga ta kota ku ku pfuna hi ku ku nyiketa tiphilisi hi nkarhi kumbe mimirhi ya wena hi nkarhi laha va nga ta kota ku ku nyiketa na swakudya na ku vona leswaku u hlambile nakona a wu na ntshikelelo wa .

Munhu loyi a fanekeleke a kuma vukorhokeri bya le kaya i munhu loyi a dyuhaleke kumbe dyuhaleke kumbe vakhegula hi vona lava faneleke ku kuma vukorhokeri bya le makaya.

Mikarhi yo tala vukorhokeri lebyi byi simekiwaka emakaya byi va byi kha byi hakeriwa hi mali ya mfumo hikuva mfumo hi wona lowu vonaka leswaku vadyuhari kumbe vakhegula na vakhalabye va hlayisekile swinene.

Vatirhi va le makaya va fanekele va va na swikili swo fana na swikili swa vaongori hikuva munhu laha a dyuhaleke i munhu loyi a tshamaka a ri a kha a hlangana na swo tala swo fana na mavabyi ka yena ma nghena hi ku olova leswi vulaka ku ri vatirhi va le kaya va fanekele va va na swikili swa vuongori nakona va fanekele va va na ku lehisa timbilu hikuva munhu loko a khegula kumbe vakhegula loko a va ha a va ha koti ku tiendlela swo tala ene nakona va hanya va tlhelela evuhlangini loko va khegurile se swi lava munhu loyi a nga na mbilu yo leha.

Ku va munhu a tiyisisa leswaku murhandziwa wa yena u kuma vukorhokeri bya xiyimo xe le henhla i ku va a kha a tshama a ya a n'wi vhakachela kumbe ku n'wi endzela leswi vulaka leswaku u fanekele a a tshama a kha a ya n'wi vona kumbe hi vhiki kumbe n'hweti kambe a nga heti lembe hinkwaro a nge se za a ya a ya vona leswaku murhandziwa wa yena u tlela njhani u dya njhani wa kha wa nwa tiphilisi kumbexani swin'wana hi kona laha a nga ta kota ku ya a ya a ya vona kumbe ku kuma leswaku murhandziwa wa yena wa ha hlayisekile na xiyimo xa yena xa miehleketo xi va xi ri njhani hikuva a kha a kota ku tshama layani.

Tindlela ta vukorhokeri leti va nga ti endlaka vahlayisi va mindyangu loko va lava ku wisa i ku va va hlamba hi mati ma mo kufumela kumbe mati mo hisa ivi va dya swakudya hi kona va nga kotaka ku wisa kahle.

Ku hlawula muphakeri wa ntiyiso i ku va u kota ku vona leswaku muphakeri lowu wu phakela njhani nakona i munhu wa njhani. Loko wo sungula u tiva leswaku munhu loyi u n'wi hlawulaka i i munhu wa njhani u ya na leswi u vona kumbe u lavisisa na leswi a nga tshama a tikhomisa xiswona kumbe na leswi a nga tshama a tirhisa xiswona hi swona leswi nga ta endla leswaku u kota ku n'wi tshemba kumbe u kota ku hlawula munhu loyi a tshembekeke.

Ina vukorhokeri bya le makaya bya antswa ku tlula kaya ra vadyuhari hikuva bya le makaya swilo hinkwaswo swi le rivaleni kambe bya le kaya ra vadyuhari swilo swo tala swi khomiwa hi munhu wun'we kumbe vanhu vambirhi leswi vulaka leswaku na timali ta tumbetiwa laha swi nga swi nga ta ka swi nga twisiseki na ku mali yi va yi kha yi tirha yini.

Lexi ni nga ta xi endla i ku vadyuhari vo tala va twa i nga ri loko va nwa mimirhi vo va ku dlayiweni so lexi ni nga ta xi endla i ku va mudyuhari wun'wana na wun'wana a ku tirhisiwa nayiti yinene leswaku yi kota ku n'wi tlhavela murhi.

Hi ku twisisa ka mina home based care i ndhawu leyi vatsoniwa, vadyuhari kumbe vatswari kumbe e vana lava va kalaka vatswari laha va kumaka ku pfuneka kona va nga pfuneka va pfunekaka hi ku hi swakudya hikuva vo tala va tsandzeka ku tiendlela swakudya kumbe vo tala va tsandzeka ku va va kuma kumbe va hava mali yo xava swakudya hi laha va kota va kumaka ku pfuniwa kona.

Nkoka wa ku va vanhu va kuma vanhu lavakulu va kuma muholo eka mfumo kumbe mali ya mpfuneto i ku va ku hi mali liya va kota ku tipfuna vona hi voxe. Va kota ku tixavela swakudya tanihiloko vanhu lavakulu va nga ha swi koti ku titirhela leswaku va kota ku kuma mali. Mali liyani ya ka mfumo hi yona yi va pfunaka leswaku va kota ku xava swakudya van'wana va kona yi va pfuna hi ndlela ya ku hakela vatirhi leswaku va va va kota ku va swekela na ku va hlayisa hikuva van'wana a va ha fambi van'wana a va ha voni loko vanhu se va kurile.

Lexi ni nga kotaka ku hundza tanihi nhloko ya muti i ku va ndzi ndzi vona leswaku vadyuhari va tlela va dyile va ha hlayisekile nakona ku na vanhu lava va va va va vonaka hi siku na siku leswaku va ha hlayisekile and a ku na nchumu lexi va va ka va rila hi xona swo fana na ku kuma mimirhi kumbe tiphilisi swi va olovela leswaku va kota ku dya tiphilisi ta vona hi nkarhi.

Ina ndzi vona swi ri kahle hikuva vo tatana vo tala va tsutsumile vana va vona a va swi koti ku hlayisa vana va vona so mali liya mudende hi yona leyi nga kotaka ku va yi kha yi hlayisa vanhu. Loko swi fika na hala ka vadyuhari swi endla leswaku vadyuhari na vona tanihiloko va nga ha swi koti ku titirhela va va ri na mali leyi va kotaka ku tixavela swo dya na ku tihanyisa hi yona se mina ni twa ku ri mhaka ya kahle swinene leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyiketa vanhu mali ya mudende.

E-e ndzi vona yi nga ringanelangi hikuva ku na vanhu vo tala lava va nga mbala magaweni kumbe lava va nga dyondzeka lava va kalaka mitirho mali leya social grant i mali leyi a yi ta kota ku tirhisiwa ku aka ti tikhampani tintshwa leti ti nga kotaka ku thola vanhu ku hunguta ku hunguta leswaku vanhu vo kala mitirho va tala ngopfu hikuva Afrika-Dzonga yi khoma kumbe yi le mahlweni hi ku kala ka mitirho eka vantshwa se mali leya social grant a ku fanele ku va ku ri mali leyi faneleke yi hakela vanhu lava va tirhaka kumbe lava va lavaka mitirho hikuva mitirho ya kala swinene.

E-e titliliniki ta le makaya ndzi vona ti nga phakeli vukorhokeri bya kahle kumbe ti nga phakeli vukorhokeri hi ndlela leyi faneleke hikuva titliliniki to tala ti va ti nga ri ti ri hava mimirhi hi mikarhi yo tala titliliniki ta le makaya naswona leswi va khomisaka xiswona swigulana swa chavisa swinene hikuva hambi ku tshungula va teka nkarhi wa vona wa fika nampundzu kambe u ya u ya famba namadyambu hikuva va va va lo tshama va nwa titiya ku nga ri na lexi va xi endlaka kambe vanhu kumbe swigulana swi va swi tele swi fole layeni leswi swi endlaka ni vula leswaku titliliniki ta le kaya a ti swi koti ku phakela vukorhokeri hi ndlela leyi faneleke.

Lexi mfumo wu faneleke ku xi endla i ku lomu titliliniki wu thola vanhu lava va nga dyondzeka hikuva a titliliniki to tala vanhu vo vo yo xava maphepha ku va va nghena kona. Van'wani va va va nghenisiwe hi ti-grade twelve van'wana va vona ku hava lexi va xi endlaka ku ze loko va fika ntirhweni va sungula ku endla xa titiya va nga tlhogomeli swigulana. Leswi mfumo wu faneleke ku endla xona ku vona leswaku rihanyo kumbe vanhu va kuma vukorhokeri lebyinene i ku va wu engetela titliliniki ku va na vanhu lava va fambaka va kha va vona leswaku etitliliniki ku tirhisiwa ku yini kumbe mitirho ya kha ya ya hi ndlela leyi faneleke hikuva va teka advantage ya ku ri a ku na munhu loyi a nga le ku va voneni leswi va swi endlaka.

Nkoka wa kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinic ematikweni lama pfumalaka hileswaku vanhu vo tala va swi kota ku kuma vutshunguri ekusuhani hambi va nga tirhisanga timali ta vona hikuva matiko man'wana ma hava titliniki loko ma nga ri hava titliniki loko ku ta ti-mobile hi ko va kota ku kuma tiphilisi na mimirhi hi ndlela leyi faneleke. Leswi swi vulaka leswaku ti-mobile ti na nkoka swinene hikuva hambi u nga ri na mali ya ku ya tliliniki loko mobile yi za yi ta etikweni ra ka n'wina wa kota ku pfuneka u nga humesangi nchumu. Leswi vulaka leswaku ku va ku ri na ti-mobile i nchumu wa nkoka swinene hikuva vanhu vo tala va kuma vutshunguri hi ndlela ya xihatla kwala tikweni ra vona.

Ina ndzi vona swi ri kahle hikuva vanhu vo tala lava kuma mpfuno etitliniki a hi vanhu hinkwavo lava kotaka ku hakela timali ta ku ya ka titliliniki leto durha kumbe swibedhlele leswo durha so ku va ku ri na titliliniki ta le kusuhani swi na nkoka swinene hikuva vanhu vo tala va hatlisa va kumeka ku pfuniwa nakona swi endla leswaku va nga tirhisi nkarhi wo tala va ha ya titliniki hikuva mavabyi ma vanhu ma hambana sweswo swi endla leswaku munhu loko a twa ku vava kumbe a lava maphilisi kumbe mimirhi a kota ku hatlisa a yi kuma eka titliliniki ta le kusuhani ku va titliliniki ti ri kusuhi swi na nkoka swinene.

Lexi ndzi nga swi endlaka ku ta va ku ri ku kuma movha ya le kusuhani kumbe ku foyinela va rixaka lava ni tivaka leswaku ku va na timovha lava va nga kotaka ku teka makwerhu wa mina a ya etliliniki ku ponisa vutomi bya yena hikuva titliliniki swibedhlele swo tala a swi na tiambulense kumbe a swi na tiambulense to ringanela ndhawu leswi fanekeleke swi teka swigulani ka swona ka tona. Leswi vulaka leswaku ku va ndzi foyinela munhu loyi a nga na movha kumbe ku kuma munhu loyi a nga na movha loyi a nga kotaka ku yisa makwenu wa mina exibedhlele hi swona swilo leswi nga ta endla leswaku vutomi bya yena byi poniseka.